Mo temeng ya kgwebo merogo e e kopaneng e na le seabe se se botlhokwa mo go kgotsofatsang tlhoko ya dijo tse di metsi, go kotula merogo e e kopaneng gore e rekisiwe e le metsi, go tlhoka go rulaganya sentle go netefatsa boleng jwa nako ya go tshela ga dijo. Balemi ba tshwanetse go akanyetsa dilo jaaka go fetolola dijalo, botsogo jwa mobu le taolo ya ditshedinyana go boloka boleng jwa merogo e e kopaneng, go rekisa merogo e e kopaneng e le metsi go ka nna le madi, bogolo jang mo mebarakeng ya selegae kgotsa ka go rekisa ka tsela e e tokafaditsweng, mo moreki ka go diragatsa dikgato tsa bareki tsa dijo.

Go lebega re akanya polase mo karolong e mogote mo Aforika Borwa, kwa ba lelang dipanana jaaka dijalo tsa kgwebo. Dipanana dijalwa go tswa mo dipeong tse di tswang mo dimeleng tse di godileng, dipeo tse di jaliwang mo mmung o o nang le metsi a elelang sentle le letsatsi le le ntsi.

Ke ka re tlhalosetsa gore merogo e e jaaka ditamati e e leng jang le gore le rojwa jang, ke yone e tlhotlhoretsang dithata mo dikgapong tsa go rekisa mo South Africa. Ditamati di a jalwa thata mo di porofenseng jaaka Limpopo le Mpumalanga, mme di rojwa ka mekgwa e fapaneng go tloga mo masimong a go nosetsang go ya ko ditemeng e e itirileng ka pula. Ebile ditamati di a itumela mo di market-eng tsa go rekisa.

Rooibos ke setlhare se se jalwang thata mo kwa Western Cape South Africa, e leng semela sa tlholego mo nageng e rooibos e ya lengwa ke balemi ba bannyane ba ba dirisang ya go lema e e bolokang tikologo. Ba e jala ka ditlhare tse dinyenyane tse di tswang mo pelong, mme e tlhoka pula e seo thata go gola. Fa e se ba balemi ba e roba ka ditlhare tse di butswitseng, ba di kgaola mme ba di omisa mo letsatsing. Go omisa rooibos ke selo sa botlhokwa go dira gore tatso ya yona e nne monate, fa e se e omisitse e a mme e romelwa kwa di factory-ing go e lokisa gore ebe kopi.

Ke nnete rooibos ke semela se se tlhwatlhwanyo mo Aforika Borwa, bogolo jang mo kgaolong ya mo Western Cape. Ke semela sa boitekanelo jo bo tlhotlhoretseng le se se nang caffeine, se se dirisiwang go dira tee ya rooibos e e tumileng. Tee ya rooibos e itsege ka ditatso ya yona e e monate le melemo ya yona ya botsogo, jaaka e na le di antioxidant jwa dijalo tsa kgwebo mo Aforika Borwa, ka ntlha ya tlhoko ya yona e golang mo mafatsheng a mangwe.

Ke dumela gore balemirui ba rooibos ba lebagane le ditlholo tse dingwe jaaka diphetogo tsa mmaraka, rooibos ke semela se se tlholegileng mo Aforika Borwa bogolo jang mo mme se dirisiwa go di ra tee e e itumedisang le e nang le melemo ya botsogo.

Ke dumela gore gompieno balemirui ba maungo ba lebaganeng le ditshenyegelo tsa , diphetogo tsa boemo ba bosa le ditlhokego tsa go tsenya thekenoloji go kaonefatso thobo. Maungo a le a morula a tsewa thata ko South Africa ka lebaka la go tsena wa le wa mafatshe. Balemirui ba tshwanetse go ela tlhoko ditlhoko tsa le tsa go laola ditshenyegelo ka botlhale gore ba kgone go rua.

Go na le mefuta e mengwe ya ditsela tse dišwa tse di dirisiwang thata mo go direng dijeme, matute le maungo a a omisitsweng. Ditsela tse di akaretsang dingwe, di akaretsa maungo a papaya, banana pineapple, mango le tse dingwe. Ditsela tse di na le tatso e monate le dijo tse di botlhokwa.

Ke merogo jaaka tamati, di le di di a jalwa le go rekisiwa thata mo mafatsheng a mangwe, gape dijo tsa ditlhapi le dijo tsa maungo jaaka mabola le diperekisi le tsone di a tumile. Mo Aforika Borwa dijalo tsa kgwebo jaaka korong, mabele le dinawa di botlhokwa thata mo temothuong.

Merogo e e lengwang thata le e e rekisiwang ka kgwebo e akaretsa jaaka mabele, dinawa le merogo ya dijo tsa dipeo jaaka . Merogo e e lengwang ka ntlha ya gore e kgona go tshela mo maemong a loapi a South Africa e na le tlhokego e kgolo mo wa teng le gore e kgona go le mmu wa yona wa rona.

Dithoro tse di dijo tse di kang one mabele, dinawa le dijo tse dingwe tsa kgwebo. Dithoro tse di a thusa mo ikonomi ya naga ka go dira madi le go baya dijo ka fa teng, mo Aforika Borwa dithoro tsa kgwebo di a tlhokega thata mo temothuong ya naga.

Go buiwa ka temo ya bojalwa mo Aforika Borwa temo ya bojalwa ke yone e tsewang thata mo mafelong a Western Cape, ko go nang le maemo a boemo ba bosa le mobu o siametseng temo ya mefuta o.

Nka tlhoka fela metsi, mmu o o siameng le korong, go ka itshimololela tshingwana mo lelapeng.

Ka go tshola mefuta e farologaneng ya di tshedi, rooibos e dirisiwa go dira tee e itsegeng lefatshe ka bophara. Rooibos e thusa go sireletsa mmu ka metswedi ya one e tshelang metsi e fokotsa tshenyo ya mmu. Lefelo la rooibos le ka dirisiwa go fepa diphologolo mo dikgaolong tse di omeletseng, go lemiwa gwa rooibos ga go tlhoke metsi a mantsi mme semela se se thusa go boloka botshelo.

Dijalo tse di botlhokwa di akaretsa dijo jaaka mmidi, mabele le dinawa. Di a thusa go fepa batho le diphologolo, mme gape di thusa go tsenya madi mo ikonoming. Mmidi di ke yone dijo tse di kgolo mo Aforika Borwa mme e dirisiwa thata mo di industry-ing tsa dijo tsa le dijo tsa batho.